Imiphakathi ingasiza izikole ngokunikezela ngezithelo nemifino ngokusiza ekwakheni izivande zasemakhaya noma ukufundisa izingane ngempilo. Amabhizinisi endawo angase axhase ngokudla okunomsoco. Lokhu kusiza ekwakheni isizukulwane esinempilo.

Izinketho zasekuseni ezinempilo nezithengekayo zezingane zifaka uphuthu nobisi, amaqanda abilisiwe, isinkwa esimnyama noshizi, izithelo ezifana nobhanana kunye neyogathi enoshukela ophansi. Zilula, zinesondlo, futhi ziyatholakala kalula.

Abanye abantu bavakashela amagumbi ezinto eziphuthumayo ngenxa yokungakwazi ukukhokhela udokotela ozimele.

Isimo sezulu esibi njengemvula noma inkungu singenza ubungozi emgaqweni ngoba senza umgwaqo ushelele futhi kunciphisa ukubona. Ukukhanya okuncane kwenza kube nzima ukubona abahamba ngomgaqo. Lokhu kudinga abashayeli baqhube kancane futhi bagcine izimoto ziphephile.

Cha, izinkambi zesintu azikwazi ukuthatha indawo yokwelashwa kwezifo ezinzima zokuphefumula. Zinganciphisa iy'mpawu, kodwa zidinga ukwelashwa ngodokotela ukuze kugwenywe izingozi empilweni.

Abesifazane basezindaweni zasemakhaya babhekana nezinselelo ezifana, ibanga elide ukuya ezikhungweni zezempilo, izindleko zokuhamba eziphezulu, isikhathi eside sokulinda, ukushoda kwezinsiza noma izisebenzi zempilo, ukuntuleka kolwazi mayelana nezindlela zokuvimbela inzalo, nemibandela yamasiko. Lezi zinselelo zinciphisa ukufinyelela ezinsizeni zokuhlela umndeni ngendlela efanele.

Ama-agency, i-EMS, afaka amaphoyisa abezicishamlilo, nabasebenzi bezempilo abaphuthumayo. Basebenzisana ekusindiseni izimpilo nasekuvaleni umgwaqo. Amasu okuxhumana afaka izinhlelo zerediyo, CAD, ama-GPS kanye nezinhlelo zokusebenzisana ukuze baphendulane ngokushesha nengempumelelo.

Uhlelo oluqinile lokusekela nezinsizakalo zokwaluleka kubalulekile kubantu abaphila ne-HIV, ngoba kuyabasiza ukuthi bakhokhele izimo zabo, balandele kahle imithi, banciphise ingcindezi yengqondo, futhi baphile impilo enempilo nengapheli. Luphinde lunciphise ukuhlukunyezwa nokwehlulelwa emphakathini.

Umama angasizwa kanje, i-alamu, mlungisele isikhumbuzo kumakhalekhukhwini noma ewashini. I-pill box, yenza kube lula ukubona ukuthi usuwaphuzile yini. Uhlu olubhalwe phansi, namathela indawo efana . Uhlelo lwefoni, i-app, sebenzisa ama-apps afana no-medicine. Usizo lomndeni, umuntu amnakekelayo amkhumbuze nsuku zonke.

Kumele asebenzise izivivinyo zomlilo, izimfundo ezijwayelekile, ukuhlolwa kwamakhono, ukuqeqeshwa online, ukubambisana nezinye iziteshi, ukuvuselela kwesitifiketi.

Izikhungo zingaqinisekisa ukuxhumana ngalokhu, izinsiza zokuhumusha olumi lwezandla, ukusebenzisa imibhalo, amakhadi okuloba, nezinhlelo zokuxhumana ezingezona ezomlomo, ukuqeqesha abasebenzi ngamazinga ayisisekelo olwimi lwezandla, ukuxhumana nabasizayo njengamalungu omndeni noma abahumushi.

Izinkolelo zesiko nezinkolo zidlala indima ebalulekile ekunakekelweni kwabantu abadala nasezinqumweni zokuphila . Zithinta izinkolelo mayelana nokufa nokuphila ngemva kokufa, izindlela zokugcina isithunzi nesiko lomuntu ogulayo, izifiso zomndeni mayelana nokwelashwa noma ukuvunyelwa kokufa kwemvelo, imikhuba yokugcina imithandazo, noma izinsiza zokugcina umoya uphila. Ukuqonda lezi zinkolelo kusiza ukunikeza, ukunakekelwa oluhloniphekile nezinye zezifiso zomndeni.

Imitholampilo ingamsiza ngokumnikeza ukwelulekwa kwangasese ukuze aqonde isimo sakhe, ukusekelwa ngokomzekelo, ukuxoxa nochwepheshe angamqonda futhi bameseke, ukuhlela ukukhuluma nomndeni.

Izinselelo, ukucwaswa nokwesaba ukuhlazeka, imibono yokuthi amadoda akufanele acele usizo, ukungafinyeleli kwezinsiza zezempilo. Amasu, imikhankaso yokugqugquzela ukufuna usizo, izinsiza ezihambisana nobudoda, ukusekelwa wontanga, ukufinyelela okulula.

Lokhu kuthinta kanje, abasebenzi basesibhedlela bakhathala kakhulu ngenxa yenani elikhulu leziguli, bahluleke ukugxila kwabadinga usizo oluphuthumayo. Iziguli ezigula kakhulu zibambezeleka ukuthola usizo, okungaholela ekufeni noma isimo sibe bucayi kakhulu.

Ngenkathi uThabo elinde imiphumela yokuhlolwa i-COVID-19, kufanele azihlukanise nabanye, agqoke imaskhi, geza izandla, qaphela izimpawu.

Imikhankaso efana neMovember iwakhuthaza kakhulu amadoda ukuthi akhulume ngezempilo yengqondo nokusebenzisa lezi zindlela. Ukwenza ingxoxo ibe evamile, bevule izindawo zokuxoxa, ngaphandle kokwahlulela, ukusebenzisa izibonelo zabantu abadumile, ukugqugquzela ukusekelwa ontanga.

Njenge-EMT, hlola ingane elimele kanzima kanje, kuqala ABC, Airway, Breathing, Circulation. Qinisekisa ukuphefumula nokushaya kwenhliziyo. Amathuba, hlola izimpawu zokuphila, bheka inhliziyo.

Yidla ukudla okunempilo, imifino nezithelo , zivocavoce njalo, phuza amanzi, gwema ushukela, lala kahle, gwema ukudla ngokweqile.

Isiguli singazizwa sikhathazekile, sidangele, sikhathala kakhulu, siphathwe isicanucanu, noma ukwelashwa kwe-TB.

Abasebenzi bezempilo bangakwazi ukwazisa iziphathimandla ngezidingo zemithi, ukudlulisela iziguli ezindaweni ezinayo imithi, ukwabelana ngemithi esele ngokuhlakanipha, ukucela usizo ezinhlanganweni ezisizayo, ukuqwashisa iziguli ngesimo nangendlela yokuziphatha.

Ukuhlolwa kwengculazi kwenzeka ngokuthatha igazi noma amathe. Imiphumela itholakala ngokushesha futhi konke kuyimfihlo. Uma kutholakala ingculaza noma i-HIV, umuntu uthola usizo nemithi yokuphila isikhathi eside.

Ezinye zezinganekwane ezivamile mayelana nemithi ngokugomela i-COVID-19 zifaka, imithi ngokugomela yenza umuntu abe ne-COVID-19, imithi egomela ayisebenzi, imithi yookugomela ibangela imiphumela emibi, imithi yookugomela ishintsha ama-DNA, imithi ngokugomela ayidingeki umusunayo i-COVID-19.